Idatha libiza imali ephezulu khulu ngombana alisahlali isikhathi begodu balehlisile, bakhuphula imali.

Idatha liqakathekile ngombana sifunda ngalo, siberege ngalo, sazi bona kwenzakalani enarheni yangekhethu ngokufunda iindaba ku-Google eberega ngedatha.

Amavidiyo aqeda idatha khulu kunokuthumela umlayezo ngombana ividiyo iberegisa idatha elinengi.

Umuntu kufuze nakaqeda ukUberegisa idatha alivalile begodu angabukeli amavidiyo khulu.

Umuntu nakaphelelwe lidatha, ifowunu yakhe ayisalethi umlayezo begodu ayisakhiphi umlayezo. I-Facebook, i-WhatsApp kanye ne-Google azisaberegi.

Abantu bathenga i-airtime bese bangene ku-network ebayisebenzisako, baqale idatha elilingana ne-airtime yabo begodu abanye balithenga ku-mobile banking ebhanga.

Idatha enarheni yangekhethu lithoma ku-nineteen rand kuya phezulu.

Datha kufuze libe matjhumi amahlanu wamaranda ngenyanga ebantwaneni besikolo.

Imihlobo emibili yedatha yi-prepaid kanye ne-post paid.

Asikghoni ngaphandle kwedatha ngombana lokho kutjho bona asifundi begodu asiberegi. Ngaphandle kwedatha imali asinayo.

Idatha lidurisiwa kukuthi akuna-competition begodu neendleko zamakhamphani wedatha ziphezulu.

Mina idatha ngiyalivala nangingaliberegesiko begodu angiwabukeli amavidiyo.

Ikhamphani engconywana ngokubuza kwedatha yi-Telkom.

Ukudlala umvumo ku-internet kudure khulu.

Awa, idatha liyafana, lidura ngokulingana.

Idatha lithengwa ku-mobile app yebhanga namkha ngokuthenga i-airtime bese uyalifaka.

Amadatha ayahluka, amanye ngewe-twenty-four hours, amanye ngewe-three days, amanye ngewe-seven days bese kuthi amanye ngewenyanga yoke.

Awa, kuya ngokuthi lelo le-router yangendlini ufake lamalini.

Umukghwa wokobana idatha liphelelwe sikhathi kosele uvalwe ngombana ngilibhadele begodu kosele ngiliberegise lize liphele.

Ukuthenga idatha ngomaliledinini akujwayezani kumbi kodwana konga imali.

I-Wi-Fi ilisizo elikhulu kithi abafundi ngombana sikghona ukuphetha umberego wethu wesikolo ngaphandle kokuhlangabezana neentjhijilo zokuphelelwa lidatha.

Itheknoloji esakhasako yitheknoloji esesephasi eenkhundleni ezifana nokUberega uhlezi ekhaya.

Itheknoloji isiza khulu bona ukwazi ukuphasa ngamalengiso emfundweni zakho ngombana inekghono lokuhlathulula kabamanzi isifundo esithize.

Itheknoloji ingabasiza abantu abakhubazekileko bona bakwazi ukUberegela emakhaya, ukufundela emakhaya kanye nokuqhumana nabodorhodere kanye nama-therapist angabarhelebha ekukhubazekweni kwabo.

Urhulumende kufanele afake iimali ezinengi ekukhuliseni itheknoloji esakhasako ukwenzela bona kuvuleke amathuba amanengi womberego.

I-eLearning ziimfundo eziphethwa ngetheknoloji online.

Kokuthoma, iinkolo zingasebenzisa iincwadi zama-PDF ezingangena kibomaliledinini. Abotitjhere bangazirekhoda bafake isifundo leso emafowunini ukuze umfundi asithole nanyana kunini.

Amalimi wendabuko kufuze athuthukiswe, afakwe eenkhundleni zedijithali, akhambisane nesikhathi ngombana lokho kuyosirhelebha ekuzwisiseni amanye amalimi afana nesiNgisi, nangabe kunebizo lesiNgisi ongalizwisisi, ukwazi ukulithola ngesikhethwini.

Enye nenye itheknoloji kufuze ibe namalimi wesintu ukuze nayo sikwazi ukuyizwisisa kuhle.

Imigadangiso eminye neminye yamavidiyo ivumelekile ukusatjalaliswa ku-media ngaphandle komgadangiso ofaka ihlamba, ukunyaza kanye nokuqindezela amalungelo wabantu.

Ikusasa likamabonwakude lona lisesekhonyana ngombana sekuna-smart TV aberega ngedatha kodwana lona ase alithembisi kuhle.

Kwesinye nesinye i-studio esinabavumi kufuze kube nedatha ukuze kugadangiswe umvumo begodu ukuze bakwazi ukufaka umvumo yabo kuma-mobile app afana naboYouTube ukwenzela bona yaziwe. Idatha lirhelebha abavumi ukuze bakwazi ukuzimaketha.

Ukuzithabisa kulokha nawenza into ekujabulisako njengalokha nawugidinga ilanga lakho lamabetho, nawuya ku-concerts wabavumi nanoma uya ema-park, uyokubetjhwa mumoya kanye nokhunye.

I-media idlala indima eqakatheke khulu ngokusilethela ilwazi ngobuduze, ngokusibhorulula nangokusilethela abelaphi bengqondo, counseling, kibomaliledinini bethu.

I-media idlala indima eqakatheke khulu emnothweni wethu ngokuletha ilwazi kubathengi, ngokuletha ilwazi kwezokurhwebelana nokuthuthukisa ilwazi. Idlala indima ekulu ngokuveza ubugebengu obenziwa ziinkhulu.

Ifilimu lekhethu elithandwa khulu ngaphetjheya yiShaka Ilembe.

Umlingisi oyikutana ubaneentjhijilo ahlangabezana nazo ezibudisi kodwana kizo zoke iintjhijilo lezo ahlangabezana nazo, uyaphumelela.

Nakumlingisi olingisa anemali, thina sijwayela bona umuntu loyo unemali vele ngombana sijwayele ukumbona anemali.

Lokho kuliqiniso kufana ne-story ebasibiza ngokuthi liZalo ku-SABC one, i-story esilingisa ngobungebengu nokweba kweenkoloyi kodwana abotsotsi bathatha indima edlalwa ethivi bayenze kwamambala.

Lokho liqiniso, ababhalelwa kubhadela i-inthanethi angeze bakghone ukubukela, bayabandlululeka.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana ngingabukela kwesinye nesinye isikhathi engifuna ukubukela ngaso nanyana kukuphi.

Indlela yokubukela amafilimu engabizi khulu kulokha nawuwabukela kumabonwakude ulinde mhlazana lidlala.

Ifilimu engeze ngalilibala libizwa ngokuthiwa yi-Blood Sisters, lifilimu lase-Nigeria. Langitlhuwisa khulu ukubona abantwana batlhaga kangaka ngemva koba unina ahlongakale.

Amafilimu asifundisa indlela yokumbatha kuhle, silungise iinhluthu zethu kuhle begodu ayakhuthuza bona ngelinye lamalanga sizakutjhayela iinkoloyi ezifana nezabalingisi.

Mina ngithanda amafilimu wothando kanye nabangani abarhelebhanako.

Awa, ababukeli kwanje khona sebabukela emasinema kanye naku-internet.

Umdlalo odume khulu iphasi mazombe ngilo owatlola ngu-Tyler Perry eesihloko esithi-If loving you is wrong.

Abantu bathanda ukubukela zemidlalo ngombana bathanda ukubhema kuma-app afana ne-HollywoodBets ne-Betway.

Abantu angeze balisa ukubukela umdlalo eenkundleni ngombana lapho, basuke bawubukele mathupa begodu bahlanganyela kamnandi kanye nabakhozi babo.

Mina umdlalo omunye nomunye ngiwubukela kumaliledinini.

Mina ngithanda ukufuna ilwazi lezemidlalo ku-internet.

Into engenza bona abalandeli babukele zemidlalo ematatawini, kulokha kungaba namathikithi atjhiphileko.

Ukubukela ibholo ku-internet kuyaliqeda vele idatha.

Izakhamuzi ezinengi aziyiqedi kuhle itheknoloji ne-internet.

Iinkhamphani zokubheja zifaka inani elithize lemali eliyi-commission lokha omunye nomunye nakabheja.

Amalimi awanikelwa amalungelo afanako eSewula Afrika ngombana, ilimi lethu lesiNdebele lisese phasi eendaweni ezinengi.

Iye, nami ngiyazikhethela umkhuzeli welimi lami.

Lokho kusiza labo abangalizwisisi ilimi lelo lesintu bese, bafunda ngelimi lesingisi bazwisise.

Umdlalo uyasibumbanisa isitjhaba ngombana lapho sisuke sihlanganyele soke sibukele umdlalo namkha ngiseenkundleni sijabule soke.

Abanye basuke bavela ngemayunivesithi bafundele zona zomdlalo.

UThembi kufuze ayokuthoma eyunivesithi afundele ze-sport kanye nezokurhatjha.

Iye, kuyakghonakala bona i-SABC irhatjhe zemidlalo ngawo woke amalimi ngokuqatjha umuntu ngamunye, elimini elinye nelinye.

Idatha libiza imali ephezulu, ngombana liphela masinya kufuze ufake elinye godu.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini, ngombana abanye bafunda ngalo, abanye baberega ngalo kibomaliledinini babo kanye nakuma-laptop wabo.

Ukubukela amavidiyo eenkundleni ezifana ne-Facebook, TikTok kanye ne-YouTube, kuqeda idatha khulu kunokuthumela umlayezo.

Umuntu kufuze nakaqeda ukuthumela umlayezo, avale idatha lakhe kumaliledinini.

Umuntu nakaphelelwe lidatha akasakghoni ukuthumela umlayezo eenkundleni ezifana ne-WhatsApp, Facebook begodu nomlayezo othunyelwa kuye awusafiki.

Abantu balithenga ngeendlela ezihlukene njenge-app yebhanga namkha bathome ngokuthenga i-airtime, balithenge nge-Vodacom or MTN kanye namanye ama-network.

Idatha leveke lithoma ku-nineteen rand ku-MTN, bese likhuphuka njalo kodwana le-nineteen rand aliyithathi neveke ebayitjhoko leyo, liphela ngamalanga amabili kwaphela.

Idatha nalithengwa bantwana besikolo, kufanele libize fifty rand i-unlimited yenyanga yoke.

Kunedatha le-prepaid begodu kunedatha le-contract.

Nathi asisakghoni ngaphandle kwedatha, ngombana angeze saberega online namkha sizwe iindaba ezikude.

Unobangela wokobana idatha libize khulu ekhethwapha yi-inflation.

Mina ngaqeda ukuberegisa umaliledinini wami, ngiyalivala idatha lami.

Ikhamphani yedatha elibiza nconywana yi-Cell C, kodwana endaweni yangekhethu ayibambi.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi kudla idatha khulu.

Khona nawulithenga ngobunengi liba nconywana.

Mina ngithoma ngifake i-airtime, bese ngizume imikhiqizo enconywana yedatha.

Kunedatha elithatha seven days, ngaphambi kokobana liphelelwe sikhathi. Kunedatha elithatha inyanga yoke, ngaphambi kokobana liphelelwe sikhathi.

Loke idatha liphela msinyana khulu.

Abantu kufuze basayine i-petition, isiwe eentolo namkha emakhamphanini athengisa idatha.

Awa, ukuthenga idatha ngomaliledinini akujayezani kumbi begodu akudlelani mali, akufani nalokha nawuphethe imali ngesandla ilanga nelanga.

I-Wi-Fi ilisizo ebafundini, ngombana isiza abafundi bona bakwazi ukugugula iimfundo zabo.

Itheknoloji esakhasako yitheknoloji engakadumi khulu esesephasi.

Itheknoloji ingasiza khulu ukuthuthukisa iimfundo zabafundi, ngombana abafundi bayakwazi bona bagugule iimfundo zabo, bakwazi ukuzwisisa iimfundo zabo bhedere.

Abantu abakhubazekileko bangakwazi bona bafunde online, bangakwazi bona baberege online, bangakwazi begodu ukuchumana nabodorhodere babo online.

Urhulumende kufanele bona afake iimali ezinengi ekukhuliseni itheknoloji esakhasako, ngombana esikhathini esizako abantu angeze basaya emberegweni, bayokuberega ngetheknoloji emafowunini yabo kanye nakubo-laptop babo. Begodu abanye sebathomile abanye sebafunda online, abasayi esikolweni ilanga nelanga.

I-e-learning ziimfundo za-online, ongazenza kumaliledinini wakho namkha ngelepthobho.